Into engenza isicelo semalimboleko singavunywa kukuba akukho nto ibonakalisayo ukuba wena xa unetyala ungumntu obhatala kanjani.

Enzima kukuvala ngoba ayixhaphakanga loo nto.

Umntu angenza isityalomali kuba efuna ukuthenga imoto, abanye benzele ukuba bakwazi ukufunda. Esinye isityalomali kukwenza xa ufuna ukwakha, mhlawumbi awufuni ukulithenga ikhaya unenxiwa ofuna ukulakha, uyakwazi ke ukwenza isityalomali.

Mna ndiye ndikhethe ukubhatala ngekhadi ngoba kwezi bhanki sisebenzisana nazo bayayikhuthaza into yokuba ubhatale ngekhadi ungakhange uyokhupha imali, kwaye xa ubhatala ngekhadi kubakho iinto ozifumanayo kwezi bhanki.

Yoh ndinganxunguphala kakhulu, ndingoyika, ndingakhathazeka, ndingavele ndibile ngoku. Ngoba kaloku into endiyicingayo kukuba liginyiwe nje ikhadi lam imali yam nayo iyahamba kanjalo.

Ndingaqala, ukuba ndingaqala isitokfela singanabantu abalithandathu, abasithandathu, ngoba linani nje endiqonda uba singaphinda kwalapha enyakeni sikhuphe kabini, ekufikeni , yoh.

Uba liyahluthwa ilungelo lam, ngoba kaloku ayikho idyunivesithi ezawundivumela ukuba ndifunde ndingenayo indlela yokubhatala. Kanti urhulumente ngowayesithi sinalungelo lokufunda wayethetha ukuthini xa kanti ndizawuthi ndingumntana walapha eMzantsi Afrika ndifuna ufunda ndizimisele ukufunda ndingabinayo indlela yokuba ndifunde?

Mna ndicinga ukuba eyona nto ebalulekileyo ekufuneka eyiqwalasele malunga nemoto azayithenga kukuba isemgangathweni olungileyo ukuba angayisebenzisa na. Iye ixhomekeke ke nakwizidingo zaloo mntu uthenga imoto, kodwa ukuhamba kwemoto nokusebenza kwayo kubalulekile, ajonge ukuba inawo namaphepha na.

Akufikeleleki kumntu wonke, ayinguye wonke umntu ofikelelekayo kuloo nto kule minyaka siphila kuyo, ngoba naku ngoku abantu abanintsi baleqa iminyaka engamashumi amathathu kodwa basahlala emakwabo. Imisebenzi yangoku ayikubhatali kakuhle okanye mandithi imisebenzi nemivuzo efunyanwa ngabantu bangoku, kweli xesha siphila kulo, ayifani nezidingo okanye ayilingani nezidingo zethu.

Akunjalo ngoba bayayisebenzela laa mali yabo. Ukuba ungumntu oqashisayo ngendawo yakhe kufuneka aqiniseke ukuba isemgangathweni olungileyo ukuze abantu abahlala phayana bakwazi ukungakhalazi, nabo imali bayikhuphe ngomzimba ongenaxhala.

I-fixed deposit account inexesha eliye likhethwe nguwe, ingangunyaka, oonyaka iminyaka emithathu okanye iminyaka emihlanu apho uzawugcina khona imali yakho apha ebhankini. Ngeli xesha ke uligcinayo le mali apha kuthi ebhankini, imali yakho izawumane izala ngokonyaka ngamnye ogqithayo, so siye sikhuthaze ukuba ukhethe noko ixeshana elide lokuba wonge imali yakho apha ebhankini. Emveni ke ngoku kwelo xesha ubukhethe ukonga ngalo, masithi mhlawumbi wena ubuzokonga ixesha elingangonyaka, ukuphela kwaloo nyaka uye ufumane yonke imali yakho kunye nayiphi na nzala iye yafunyanwa yile mali ubuyigcina apha ebhankini.

Ikhadi lekhredithi liyabanceda abantu xa mhlawumbi umvuzo wabo ungawafezi onke, ungazifezi zonke iingxaki zabo, naxa befuna uchatha wemali.

Makazi, ndizawuyithenga apha kum le airtime yakho ngoba kuyanetha phandle, into nje endizayidinga yi-phone number yakho. Ndizayithenga kwi-mobile money account yam ndingakhange ndiphume apha endlini, wena ke uzawuske undinike laa mali ubuzawuthenga ngayo.